Izikole zingasiza kakhulu ngokuthi zikwazi ukungena ey'nkundleni zokuxhumana, lapho imininingwane yabo nazo zonke izinto ezenzakalayo esikolweni, ezifana nemidlalo noma imisebenzi eyenziwayo ezikolweni ukuze ibonwe nawo amazwe aphesheya. Ukusebenzisa iy'nkundla zokuxhumana njengendawo lapho ukhangisa khona kuyasiza kakhulu ngoba bonke abantu noma izwe lonke likhona ey'nkundleni zokuxhumana.

Njengomfundi osemusha, kubalulekile kakhulu ukuthi ukwazi ukusebenza noma ukusebenzisana nabantu abayiqembu, ikakhulukazi uma uzimisele ukuthi ufuna ukuba umdlali odumile emhlabeni. Kumele ukwazi ukusebenzisana nabanye abantu, uphinde ukwazi ukuba umuntu okhululekile. Ibhola lezinyawo lingasiza kakhulu uma noma uqedile noma uqeda isikolo. Lingakwenza ukuthi ube umdlali odume kakhulu, ikakhulukazi uma unekhono elijabulisa bonke abantu.

Uma umuntu eqoshwa ividiyo kumele usebenzise umakhalekhukhwini wakho ukuthwebula leyo vidiyo, uma seyiqedile ukuthwebula ividiyo angayibeka efonini bese ayakhetha ukuthi usebenzisa yiphi inkundla yokuxhumana ngoba ziyahlukahlukana. Ingaba mhlawumpe ufuna ukuyifaka kule ndawo edume kakhulu esetshenziswa abantu izwe lonke ebizwa ngokuthi u-TikTok. Uzongena ubhalise imininingwane yakho ukuze ukwazi ukuba nento ebizwa ngokuthi i-akhawunti, bese ividiyo yakho uyifaka khona ukuze ibonwe izwe lonke.

Umbono wami ngokuthi ezomdlalo zibe yimpoqo ey'koleni kungaba yinto enhle kakhulu ngoba lokhu kuzosiza ekuthenini iy'ngane zikwazi ukwenza noma ukubonakalisa ikhono labo ngoba kuyaziwa ukuthi akusizona zonke iy'ngane eziyophumelela ngokufunda kodwa ezinye ziqukethe noma ziphethe amakhono ahlukahlukile. Ngakho-ke uma iy'ngane ziphoqwa ukuthi zizibandakanye emdlalweni, kuyoba lula for zona ukuthi zikwazi ukubona ukuthi ikusasa lazo zilale ngakuphi.

Emphakathini wangakithi, isikhungo semidlalo noma ukusebenza kuso esibe nomthelela omuhle emphakathini iMasibambane, le eyasiza khona abantu abasha ukuze bakwazi ukuphumelela ngenkathi kudlalwa ibhola lomhlaba. Abaningi baphumeleliswa lapho, babuye bakwazi ukusebenzisa amakhono abo, bashintsha ney'mpilo zabo zokuphila. Bekwabantu abampofu abangenalutho kodwa ngokuhamba kwesikhathi bagcina bengabantu abazimele.

Ibhola lezinyawo kulaba abalithandayo noma kulaba abalikhonzile kakhulu, liyasiza ukuthi umuntu akwazi ukuzilolonga futhi ahlale awumuntu onempilo. Kuyimvela kancane ukuthola umuntu ozilolonga ngebhola lezinyawo noma ibhola lonobhutshuzwayo abaney'kinga ezifana noma ezimayelana nempilo. Ukubhukuda nako kuyasiza kakhulu ukuthi umuntu akwazi ukupholisa ikhanda futhi nakho nakho kuyabalwa kulezi ezinye izinto ezisizayo ukupholisa ikhanda nokuzilolonga.

Kubaluleke kakhulu ukuba izikole zihambisane nezinhlangano ze-eSports noma iy'nkampani zemidlalo ukuthi zinikeze abafundi ithuba ngoba lokho kungenza umehluko omkhulu kakhulu ukuze iy'ngane ezinekhono zingazitholi sezigcwele iziganga namathafa, ngenxa yokuthi ziyahluleka esikolweni ukufunda, kepha-ke zibe zihleli nekhono. Izidakamizwa zibhidlangile kakhulu emiphakathini yonke lokho kuyaziwa izwe lonke. Uma iy'kolo zinikeza iy'ngane ithuba, kuyoba lula ukuthi iy'ngane zigweme ukuba zizithole zibandakanye ezintweni ezifana nokuthi ukusetshenziswa kwey'dakamizwa noma ubugebengu.